Ee, di ka nna mmogo. Jaaka re bone tiriso ya matsela a setso a a mo ditlhamong tsa fashion-e tsa gompieno le gape matshwaokgwebo a a tshwanang le maXhosa a a dirisang botaki jwa setso mo ditlhatlhobong tsa segompieno.

Dilo di fetogile ka tsela ya gore basadi ba apara sengwe le sengwe se ba se batlang, jaanong ba sa tlhakole gotlhelele leele ke setšhaba. Diaparo tsa basadi di tlogetse go nna boingotlo mme tsa nna tse di senolang mo go feteletseng.

Ee, e ka atlega ka gonne gantsi batho ba batla go utlwa tatso ya legae mme ke tsela efe e nngwe ya go dira jalo fa e se go ja dijo tse di gopotsang legae.

Ke rata mogodu o o apeilweng ka pepere e ntsho le letswai ka gonne tatso ya yone ga e raraane ebile e bonolo.

Ke setso sa sePedi le seZulu ka gonne diaparo di fitlhelega bonolo ebile di tlhwatlhwa tlase ba di bapisiwa le ditso tse dingwe.

Ba ka nna le seabe se se botlhokwa mo go thuseng batsadi go dira tiro e ntle ya botsadi. Ba neelana ka tshegetso mo dikganyeng tsa lelapa jaaka go buisana ka magadi le gape go godisa ditlogolo fa batsadi ba ka tlhokafala.

Ke nnile le seabe mo setlhopheng sa mmino wa Setswana mme go ne go le monate e le tota. Ke ratile pina ya Kulenyane thata go fetisa.

Motho o siametse lenyalo fa a itshupa ba le mo lelapeng, ba ikanyega ebile ba na le maikarabelo. Basadi ga ba letlelwe go kopa banna go ba nyala ka gore baebile e re ke monna yo a bonang mosadi e seng vice versa. Ka mabaka a hisitori a gore basadi ke thoto ya banna mme gape go na le kgobo ka go nna basadi ba ba itlhobogileng mo basading ba ba kopang lenyalo.

Ee, go tlhokega mme o o thusang ka gonne tiro e mosadi a solofetsweng go e dira e farologane thata ebile e lapisa maikutlo le mmele. Mme mothusi o molemo mo go imololeng maikarabelo mangwe a mosadi.

Moriri wa gago o a beolwa, o tlhapa mo bateng e e tletseng ditlhajana tse go dumelwang di phepafatsa semoyeng. O tlhatswa didirisa tse di dirisiwang go epa lebitla. O tlhatswa dikobo le diaparo tsa lelapa lotlhe, mme o ntsha diaparo tsa moswi go di naya maloko a lelapa.

ya setswana e baya pele bopelonomi, tlotlo le tlhokomelano. Se se dira gore ditirisano tsa setso di nne tse di itekanetseng le tse di itumedisang.

Dipina tsa kobamelo di botlhokwa ka tsela ya gore di dira gore motho a nne le kgolaganyo e e tseneletseng le Modimo ka melody e e kopantsweng le mafoko a dipina go bua le mowa wa motho. Seno se tokafatsa kamano le Modimo ka tumelo mme go obamelwa ka puo ya gae go utlwala thata fa bokao le tlhaloganyo mafoko a pina go utlwagala sentle.